Umhlobo wam ongaphesheya ndiyamcacisela ukuba intonjane lisiko elenziwa kumakhaya ngamakhaya xa kufikiselekile uba intombi ngoku ingena ebuntombini bayo, ingena exesheni. Ngoku idinga uba oomama baye bayithathe intombi bayifundise ngobuntombi. Yenziwa ngeendlela ngeendlela ke kumakhaya lo mcimbi lowo, kwaye ujongene noomama bakhulise intombi yayo ngehlobo ababona ngalo bona. Ingcaciso ephelileyo akanoyiva ngoba engumntu okhule kwelaa cala, kodwa yinto yoba funeka ayiqonde uba kukhuliswa umntana oyintombi ongena ebuntombini bayo.

Umsitho womtshato iyowuxhomekeka kwinto yokuba mna nosapho lwam nomntu enditshata nayo siyakwazi ukumelana nawo na, ngoba udinga i-planning, udinga imali, kwaye ukuba ndime kakuhle ndingakhetha uwenza ndizokwazi ubhiyozela umtshato wam, nabantu bazokwazi uba ngamangqina womtshato. Bawubone ulonwabo lwam, babone ukuxhasana kwam nam nomntu endimtshatayo, abone ukubambana kwamasapho ethu omabini.

Kudala kwakukho impilo engafani nangoku. Izinto kwakukwazi ukuyiwa komkhulu kuhanjwe kuyoxoxwa, kuboniswane ngendlela yokuphila nendlela yokuphathiswana, nendlela yokwenza. Ngoku izinto ziphume ezandleni, akukho nyaniso, akukho mboniso kakuhle, ngoba kaloku soloko kukho uxinezelelwano, kukho ukujongelana phantsi, kukho umona. Ayisekho into ngoku uba sikwazi uhlala sivaneni, sibonisaneni, ngenxa yendlela into ekutshintshe ngayo ngoku ezweni esiphila kulo.

Indlela endibona ngalo ngoku, iinkokheli zemvelo izigqibo zizithatha kwiinkundla abakuzo nabahlali, nabantu ababancedisayo. Kuba khona ke amaxhwelwe asebenzisayo, amagqirha, iimboni ekuthi kuhlale nazo kuviwe iinto abazibonayo neendlela funeka kwenziwe ngayo ukuze kuphathiswane, kuhlaliswane kakuhle.

Andinawo kakuhle amava kwizinto ezenziwayo xa abantu beyowulima namasiko enziwayo xa kuzowuvunwa ngabalimi. Kodwa ndiye ndive xa kufike elo xesha lokuvuna abantu baye babhiyoze, bakwazi ukwenza amasiko abo, kodwa ke andinalo ulwazi kakuhle ngawo loo masiko abawenzayo.